Ke bontsho jwa lekwaloitshupo, bopaki jwa madi a tsenang, bopaki jwa kwa sekolong le credit card fa ekile wa nna le yona.

O ka bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata ka maina a tsone le ka tlhwatlhwa e di a duelang. Fa o tsenya konokono o tshwanetse go itse gore wena o ka kgona efe go ya ka mokgwa o o ka kgonang go duela.

Go dira kopo ya karata ya sekoloto e ama ke hisetori ya gago ya go adima madi ka tsela ya gore, kwa dibankeng ba tlile go batlisisa gore a o kile wa nna moduedi yo o tshepegalang wa fetsa go patala dikoloto.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto o tshwanetse gore o bo o tshwere dipampiri kgotsa dilo tsotlhe tse di batliwang kwa dibankeng gore, dilo tsa gago di tsamae sentle. Gape o se ka wa ba mo koloti o sa dueleng dikoloto tsa gagwe gonne hisetori ba e lebelela kwa dibankeng.

Go botlhokwa gore o buise tlhaloganyo ya melawana le maemo a tumelano, gonne o kgone go itse gore o tlile go duela jwang di-interest-e tseo tsotlhe le gore o itlamela ka eng.

Go nna le kitso go thusa thata gore motho a se ke a dira diphoso a bo a tsaya sekoloto se e leng gore se ka mo palela go se duela mo bokamosong. Ebile go ka thusa gore o kgone go bona hore o patela di-interest-e tse di ntseng jang o se ke wa nna mo dikolotong.

Go lebelelwa mokgwa wa sekoloto, goreng o batla sekoloto, go lebelelwa gore o dira kae kgotsa o bereka kae, madi a a tsenang le mokgwa wa go patela sekoloto.

Dilo tse di molemo, ka overdraft facility ke gore o ka fitlhela madi ka bonako, le itshireletso kgotsa go nna le madi tsatsi ka letsatsi. Dilo tse di borai ka overdraft facility ke go senyegela gotlhelele le go senyegelwa mo kgwebong.

Ke go feleletsa fa o patala madi a fetang a o a adimileng kgotsa a sekoloto, mme se se ka tilwa ka go dirisa madi sentle le go boloka madi.

Di ama madi a motho ka go re, motho o dirisa madi a a fetang tekano kgotsa o fitlhela motho a ntsha madi a e leng gore ga a tlhoke. Re ka fokotsa ditshenyegelo tseo ka go kopa madi fa re a tlhoka fela empa a mangwe a sale mo bankeng.

Lebella nako ya go duela le go latelela ditshenyegelo tsa madi, mme se se ka thusa thata gonne o tla be o itsi gore go diragetseng gore madi a mantsi a tswe fa o ka latela ditshenyegelo, le go lebelela nako e leng gore o duela ka yona le yona e ka thusa go le thata.